Ha ke bone balaola sephethephethe ba etsa ho lekaneng ho ntsha dikoloi tseo tseleng. Hobane kamehla le mehla ho dula ho na le kotsi tse etsahalang bakeng sa tsona dikoloi tse leng hore ha di molaong. Mehla le mehla, batho ba na le sebete sa hore ba kganne dikoloi tse leng hore ha di molaong hobane ba tseba hore balaola sephethephethe ha ba tlo ba etsa letho, ba tlo ba tlohela fela. Ke nahana hore ha balaola sephethephethe ba ka phethesela mehlena le mehlena, e seng hore fela ka matsatsi e leng hore batho ba ba tseleng haholo, ba ka thusa haholo.

Ha o tsamaya le bana leetong le letelele, o tlameha hore o pake ditokomane tsa lona. Ha ke bua ka ditokomane, ke bua ka ID ya hao, ka di-certificate tsa tswalo tsa bana, le ka dibuka tsa bana tsa ditleliniki. O tlameha hore o pake diaparo tse lekaneng hore ha o ka etsahala hore ba e, ba e phedimake. O tlameha hore o be o na le tjhelete e dutseng fela ka thoko hore ha o ka etsahala hore o hloke hoba rekela meriana, kapa o hloke hoba mathisetsa ngakeng. O tlameha hore o pake di-pampers-e haeba hona le ngwana a sebedisang di-pampers-e le di-wipe-e, o sa lebale le yona toilet roll-o. O tlameha le hore o pake dijo, metsi le drink-i hore ba kgone ho nwa le hoja tseleng.

Dumela mme le kae? Re teng. Ditekete tsa bus-e di tsamaya ka tsela e leng hore e ya fapafapana. Hona le dibese tse leng hore di tswa hoseng, hona le tse tswang motsheare, hona le tse tswang mantsibuya, hona le tse tswang bosiu. Tse tswang, dibese tse leng hore di tswa hoseng le tse tswang bosiu ditekete tsa tsona theko ya teng e hodimo. Tse, dibese tse tswang motshehare le tse tswang mantsibuya, ke tsona tse leng hore theko ya teng e tlase.

Hello le kae? Ee, o bua le ausi mona haufinyana le seteishene sa diterene. Hona le botsotsi ba ntse ba utswa diporo tsa terene mme di a fela. Ke ka rata ha nka thuswa ka yona taba ena ka potlako hobane batho bana ba mpone. Ba ka tloha ba nketsa kotsi.

Letsatsi leo le leng hore re kile ra robala tseleng hobane o no sena petrol-o di-garage-eng, ha ne re nkile leeto re ya Kapa nna le ba lelapa la ka, ke letsatsi le leng hore ha ke tlo le lebala. Hobane ha koloi e le fela moo ka lehlakoreng la tsela, ho ntso ho feta dikoloi tse ding, haholoholo ha o ka feta dilori kapa dibese, koloi ya tshikinyeha. E fela hee, e ne le hore ne re se hole hakalo, ne re se se hole hakalo le moo eleng hore kena le malome a dulang teng. Mme o ile a kgona hore a re tlisetse petrol-o ka sekupu sa ten litre-a hore fela e kgone ho re fitisa motse toropong o mong, re kgone ho reka petrol-o. Re bile fela lehlohonolo ka hore, re eme moo e neng le hore ho haufinyana le moo malome wa ka a dulang.

Ke hopola ka letsatsi le leng, nna le ba lelapa la ka re nkile leeto le yang Eastern Cape. Tseleng ha ntse re tsamaya, re ile ra fumana dikoloi di fumane, di le kotsing hobane ha ditsela tsa teng tse sa lokang. Ne re kopa hore le lokise ditsela tsa lona hobane ho bile hwaba le e nngwe koloi e leng hore e fumana punch-ara mme ya thekesela ka tseleng. Motho eo a kgannang koloi eo e ka be a bone kotsi, koloi ya phethoha. Ha ditsela di ka lokisa, lokiswa maphelo a mangata a ka bolokeha, mme dikotsi le tsona di ka fokotseha.

Bese, ho tsamaya ka leeto beseng e majabajaba ke ntho e nngwe e monate. Hobane ntho ya pele ke hore bese eo e na le diphapusi tsa ho ithusa, ya bobedi o kgona ho robala ha monate, o kgona ho ithoballa moo, ho monate fela ho monate fela. Ha e tsamaye e ntse e sokodisa ho futhumetse, o kgona ho itjhebella TV ha o batla, kamora soufa e nngwe le engwe hona le screen-e, moo o kgona ho ishebella TV teng, o ikenyetsa le di . O tsamaya fela leeto la hao le letelele ha monate.